Ntho e entseng hore ke se ke ka kena le stokvel ke hobane batho ha ho tluwa nakong ya hore ba arolelane dintho ha ba tshepahale, ba bang ba jele tjhelete tsa distokvel eba dintwa ha o tlamehile ho arolelwane dintho.

E, ke bona tsela ena e bebofaditse tsela eo batho ba laolang tjhelete ka yona.

Ke ile ATM ke lo ntsha tjhelete empa tjhelete ena e tswileng e ditshila ke kopa ho botsa hore tjhelete ena e tla kgona ho sebetsa nna mme ha ke tlo bonwa ke le sekeleme ka hore ke tshwere tjhelete ena e ditshila na?

Manager-ra ke kopa ho botsa hore hobaneng ho ntso bana le diphetoho bankeng ya ka? Ho ntse ho charger-wa dintho tseo ke sa di tsebeng ke kopa o nhlakisetse.

Ke kopa le mphamisetse moedi wa sekoloto sena hobane sena se le mphileng sona se tlase haholo, mme ke na le lebaka la hore ke etsetse ntatemoholo wa ka peo ya lejwe ke kopa le phahamise moedi wa sekoloto.

Moreki kena bankeng ya hao, o kenye dintlha tsohle tsa sekolo tsa banka o etse bonnete ba hore o kenya dintlha tse hantle hore tjhelete e kgone ho ya account-ong ya sekolo.

Ke kopa tlhahisoleseding hore hobaneng ke tlameha hore ke eme dilemo tse nne empa ke sebeditse. Tjhelete ya ka e ne ntse e hulwa ho tlo etsahala jwang ka yona hobane ke ya e hloka.

Ke kopa ho botsa hore hobaneng le nkile makgolo a mane hobane tumellano ya ka le ya lona ke o le nke makgolo a mararo e seng makgolo a mane ke kopa le etse hore le kgutlise lekgolo leo, kapa ke cancel-a taba ena ya ka la lona ya insurance.

E, ke motho a nang le mamello hore ke lete. Ke nahana hore dikhamphani di etsa seo ba batla ho bona botshepehi ba hao ba hore o lefe insurance ya hao.

O lokela hore o ya hae, o kgutle ha o se o tshwere dipampiri, ke hloka pampiri ya pasa ya hao, ke be ke hloke le tjhelete o tlo e kenya account-ong hore account ya hao e be active e sebetse. Ke hloka hape le lengolo la metsi kapa le account le bontshang hore o dula nomorong eo ya ntlo.

Ke kopa ho botsa hore hobaneng ke sa tlo fumana tjhelete empa ke ntshitse tshireletso ya lefu selemo se fetileng. Hobaneng ke sa tlameha fumana tjhelete hobane hona jwale ho hlahile ketsahalo ya lefu lapeng. Ke tlo etsa jwang ha ke sa fumane tjhelete?

Batho bao e ke ba kgethang ke kgetha batho ba lelapa la ka hobane ha ke na le mathata, ke bona ba tla ya mo insurance-ng ya bophelo ba lo tlaleha teng.

Dibanka di lokela ho kena ka hara batho ba mahaeng, ba ba etsetse dikarete tseo tsa banka hore batho bana ba se ke ba tsamaya leeto le letelele hore ba ye toropong ba lo etsa dikarete tseo hobane ba bang ba bona e se e le maqheku se le batho ba baholo ha ba tlo kgona ho tsamaya nako e telele.

Eya, ke ile ka se kenela Stockvele kgwedi le kgwedi. Motho ka moo o ne antsha makgolo a mabedi motho ana a ikarabella ka ditjhelete. O ne entse a le teng ho fihlela mafelong a selemo. Ha ke a re phoqa kapa a re sebetsa hampe, re ile ra fihlela toro le sepheo sa rona hantle.

Nkgono ha o hloka ho reka moya ka mohala, o hloka hore o ba ne le APP ya banka mme di ya hlaha ya kaofela hore o ka kgona ho reka motlakase, wa reka moya. Ha o na le tjhelete account-ong ya hao ya banka, o kgona ho sebedisa mohala hore o reke moya ka fono fono ya hao.

Motswalle karete ena ya sekoloto e tla e thusa hore o etse ditlhoko tsa hao kapa o reke diaparo, empa motswalle ke o kgothaletsa hore o reke o ntse o kgutla hobane e tla o kenya ka hara sekoloto se seholo.

Ke hanana le ho patala tjhelete eo hobane karete ena ha ka tloha ke sebedisitse.

O tlameha hore o patale tjhelete eo ya rona eo e jeleng ya stokvel kapa re tla ya ha hao re lo nka thepa ya hao ya ntlo.

Ke hanana le taba ena ya hore ke romelle mosuwehlooho mohaleng wa hae wa bong. Hobane ha ele jwalo, ha se ntho e lokileng ebile ha ba tlo ba na le bopaki. Mosuwehlooho o lokela hore a mphe account ya sekolo mo ke tla romellang teng.

Eya, hle ke ile ka hla ka reka matlo ebile ke mokgwa o motle wa hore ke tsetele tjhelete ya ka hobane e tla nkenyetsa tjhelete kgwedi le kgwedi. Baahi bana e ke ba kentse moo ha ba sa lefe hantle ka tsela e sa kgotsofatseng, ke tla ba ntsha ke kenye batho ba bang.